Ntho tse ke ithutileng tsona ka dipapadi ke ho ba le maikemisetso ha o batla ntho le hore o sebedisane le ba bangwe hape. Eya dilo ke tse ntho tse leng hore nka kgothaletsa batjha ba ithute tsona ka hore hore hore o tlo kgone ho atleha bophelo o tlamehile o be le maikemisetso. Ebile o ithute hore o sebedisane le batho ba bang. Ka ho thwe Phiri o mongwe ha o lle .

Nna kene, mo ke motho ya ratang ho ngola di feng . Jwanong mokgotsi wa ka ke jwale ka motho o ne ke motsepe, ke ne ke dula ke mmontsha tsona. Yena a ba nka difela tsena tsa ka. Ke di lokisetsa babini hore ba di kgone ho di bina, . Mme ba mo fa tjhelete, seo se iile sa ndula bohloko moyeng ka ha ke tshepang haholo.

Eya, dipapadi di ka thusa motho hore be moetapele ya hlwahlwa. Ka he di papadi ka ntho ha dintho di sa tsamaye hantle e seka fela pele e bile di papadi. Di ruta hore re sebedisana ebile di ruta hore kgona ho bile di ruta ka ha re sebetsa le batho, re kgone ho hlompha, re nne re annelene Tsela e re buang ka yona le batho ba bang.

Eya, nna lebala hore ha di hlopha tsa rona, di bapala ha sa rona, hlabile ntlha kapa sa bona se hlabileng. Re tsosetsa re tshehadi, empa sena ha se tjho hore ha re papadi se di fedile, ka re utlwisisa hore sena ke di papadi fela .

dipapadi ho tswela pele ka lebaka Ithuta ntho tse ngata. Papadi o ithuta ho sebedisana, o ithuta ho beheletsa ha ntho di sa tsamaye ka tsela ebile o ithuta le hore ha lohe, meralo ya hore ho tla etsa jwang dinthong e bope

Papadi e ka ho etsa hore o be moetapele ya hlwahlwa, ka hobane hore di o ruta hore o sebedisa batho. Di kgutle hape di rute ho mamela batho, Di kgutle hape hobane

Nna di ile tsa susumetsa hore ke kgone ho itokisetsa koloi ya ka. Ke se ke kgona ho fetola oli. Le ho kenya dilo tsa ho tshwana le di-plugs le di-filter-a koloing. La lebaka la yona ntho di influence .

ke boneng ka e rekisa, di ke nama le papa. Ka he re tseba mona Afrika Borwa re rata haholo nama le papa. Empa ha ka bona le motho ya mong a e rekisa. Batho ba ne ba rekisa dino le di-boerewors roll. Ke bona hore ha nke ka rekisana papa e tla tsamaya tla nka tjhelete e ngata. Ke nahana hore nka hloka di dikete tse tharo ke kgone ho patala .

Ke fitileng ka motho enoa ke hore, ha o batla nahane ntho tse kang, o tlameha ho sebedisa ntho o nang le yona. Ebile ntho eo oe ratang ka hobane kgwebo ke ntho e tlang jwanong. Ha ele hore o qala, o haebe ntho tseo sa di kapa o etse ntho eo. O ka feela moya ha dintho di sa tsamaye hantle.

Ke a tseba hore sehlopha sa thatohatsi se na le sona sehlopha sa, ebile kea se latela sehlopha sena ka se batjha Ba bapala ha monate ka ha ba se nang kgatello e kgolo ebile se nthusa hore ke tsebe hore ke talente e feng tja e le hore tlamehile re shebe dilemo tse tlang .

Ha ele hore nka fumana tjhelete eo e ngata tjena, nka nka qala kgwebo tse pedi. Ya maqalo, e tlaba ya hore kereke matlung a se a senyehile, e lokise ke wa e lokise e nngwe e tlang ho ba hore ke be le taxi ke lebaka la .

Seo ke se etsang le bakgotsi ba ka hore ke ntshe bodutu, ke bapala bolo. Nakong e ngata nka bapala tse pedi ka letsatsi. Mo bekeng re bapala ka Sontaha le ka Labobedi. Seo se etsa hora tse nne ka letsatsi.